Ukubona nokubika izimpawu ze-COVID-19, nomngani kubalulekile. Ukuthola kusenesikhathi, nokwelashwa kuletha izinzuzo eziningi. Okuhlanganisa ingozi encishisiwe yokudlulisela imiphumela engcono yokwelashwa nokululama ngokushesha. Ngokukhuthaza abangani ukuthi bafune usizo lwezokwelapha ngokushesha, ungasiza ekuvimbeleni ukusabalala kwe-COVID-19, uvikele abantu abesengozini, futhi usekele inhlalakahle yabo iyonke.

Ukusebenzisa imithi yesintu emitholampilo kungaba yinzuzo, kunikeze ukubaluleka kwamasiko, ukusebenza ngempumelelo, kanye nokufinyeleleka. Kodwa-ke kubalulekile ukukhuluma ngokuqapha ngenxa yokukhathazeka mayelana nobufakazi besayensi, umthetho nqubo, nokusebenzisana okungaba khona nemithi yesimanje. Imitholampilo kufanele icabange ukuhlanganisa imithi yendabuko nokunakekelwa kwezempilo kwesimanje, ukuqinisekisa ukuqeqesha okufanele, izimiso, kanye nemfundo yesiguli. Ukuze kwandiswe izinzuzo, kuyilapho kuncishiswa izingozi.

Njengomhloli wezempilo, bengizobuza umphathi womtholampilo mayelana nezinhlelo zabo zokuthuthukisa ukunakekelwa kwesiguli nokuphepha. Ngigxile ezindaweni ezibalulekile. Lokhu kubandakanya ukwenza ngcono, ukulawula ukutheleleka, ukunciphisa izikhathi zokulinda, ukuqinisekisa ukuhlonzwa okunembile nokwelashwa, ukuvikela idatha yesiguli, kanye nokutshala imali ekuqeqesheni abasebenzi. Ngokubhekana nalezi izici ezibalulekile, umtholampilo unganikeza ukunakekelwa kwekhwalithi ephezulu, futhi uqinisekise indawo ephephile yeziguli.

Njengesikhulu sezempilo yomphakathi ngingasungula umkhankaso ophelele wokulwa nomkhonyovu wezempilo. Ngingachaza izinhloso zomkhankaso kanye nezethameli eziqondiwe. Ngingacwaninga umkhonyovu, futhi uthuthukise imiyalezo ecacile emfushane. Ngingasebenzisa inkundla yokuxhumana, imidiya yendabuko, ubambiswano lwethonya, ukufinyelela emphakathini kanye ne webhusayithi ezinikele. Ngingadala ilogo ehlukile ukubeka uphawu kanye nezithombe ezihehayo. Ngingasebenzisa ukuxoxwa kwezindaba kanye nemininingwane yochwepheshe ukuze ngikhulise ukuqhwashisa nokuzwela. Ngokulandela le ndlela ehlelekile, umkhankaso ungafundisa umphakathi ngempumelelo ngomkhonyovu wezempilo, ubungozi bayo, kanye nendlela yokugwema.

Gogo, isifo sofuba sibangelwa isifo sofuba i-Mycobacterium, futhi sihlasela kakhulu amaphaphu. Amagciwane e-TB asakazwa ngokudluliselwa ngomoya, ukusondelana, nokungenwa komoya kahle. Nokho ayisabalalisi ngokuthintana nje, ukudla noma amanzi. Abantu abanamasosha omzimba abuthakathaka basengozini enkulu. Ukuze uvimbele i-TB, zijwayeze ukuhlanzeka, gwema ukuthintana eduze nabantu abanaleli gciwane. Qinisekisa ukuthi kungena umoya omuhle, futhi ucabangele ukuyohlolwa uma uvela noma usengozini enkulu.

Lapho ngizwa ngokuphuza ukufika kwe-ambulensi okuholela ekulahlekeni kwempilo, ngingezwa ingxubevange yemizwa, ukushaqeka, ukudabuka, nokukhungatheka. Ngingacabanga ngomuntu owalahlekelwa ukuphila kwakhe, nabathandekayo bakhe. Enomuzwa ojulile wokuzwela nosizi. Ngingazibuza ukuthi yini ebangela ukubambezeleka nokuthi kungenxa yezinsiza kusebenza ezinganele, izinhlelo ezingasebenzi kahle, noma iphutha labantu. Umcabango wokuphila obekungasindiswa wawuzongikhathaza ungishiye nginomuzwa wokungabi nalusizo, nokukhathazeka ngokwethembeka kwezimo eziphuthumayo.

Izinhlelo ezisebenzayo zokufundisa ngocansi nokukhulelwa, kufanele zamukele indlela ebanzi nengahluleli. Egxile ekuhlomiseni, ekuqondiseni, nasekusekeleni. Lezi zinhlelo kufanele zinikeze ulwazi olunembile ngempilo yokuzala, ukuvimbela inzalo, nokuvimbela ukukhulelwa. Futhi zihlanganise nezindlela zokuxoxanisa, zokusiza intsha ithuthukise amakhono okucabanga ajulile, futhi yenze izinqumo ezinolwazi.